Ni nga titwa kahle hikuva na mina ni yile ni kurise hi swona. A ni vonangi xo biha hi swona. Ndzi nga n'wi pfumelela a ya ene ni nga titwa kahle ngopfu.

Na mina ni swi vonisa sweswo. Ni kule ni karhi ni swi tivisa sweswo na mina sweswi ni nga kula ni swi vonisa sweswo ku ri, va hi sirhelela, va hi nyika ti-lucky, va hi pfulela tindlela. Loko hi nga va khomi kahle na hina na vona va ta yi pfalela tindlela va nga hi khomi kahle, hi ku va va kwatile.

Ku n'wi nyika ntshilani. Vana vo tala va masiku lama va twa hi ku va va twa ku vava. A va ze va twa hi ku byeriwa, va twa hi ku va va twa ku vava so, hi ku vona ka mina ntshilani i ndlela ya kahle yo tshinya n'wana.

Ni nga va tsundzuxa ku a hi lavo duma ntsena. Munhu un'wana na un'wana tsandze a hundze ka xiyimo xo karhi wa hava xikombiso xa kahle. Kambe ni tiva ku vanhu va langutela ngopfu a ka lavo duma, loko u nga dumanga u nga tiveki a ti byela ku a va nge teki nchumu kusuka eka wena.

Hi minkarhi yo tala ku va ku ri ndhawu leyi u yaka ka yona. Hikuva swa endleka ku ri ro sungula kumbe ku va ku ri ro hetelela. Vanhu lava fambaka na vona eminkarhini yo tala ku va ku nga ri vona ku va ku ri ndhawu, leyi u yaka ka yona hikuva tindhawu tin'wani a hi tindhawu to yiwa masiku hinkwawo.

I ku yiva hikuva a va kona lava va va ka va kha va va tshinya. Va kumeka va kha va yiva va ha ri va ntsanana.

Hi mucato leyikulu. Mina tanihi vu mina ni ti rhandzela swilo swa le henhla, swa xiyimo xa le henhla.

I ku mindhavuko yo karhi loko ku endliwa swo karhi swi lwa na mindhavuko yo karhi. So va nga hlangana na mintlhontlho ya ku, va tikeriwa loko va fanele va endla swilo swo karhi hikuva hala ka van'wanyana, swi va swiphiqo.

Va leteriwa. Va leteriwa hi tihosi ta ndhawu leyi va tirhelaka kona, hinkwato.

Ku u ya huma u dyondze swa kahle, u ri munhu wuntshwa, u dyondza ku hanya na vanhu na ku endla swilo u ti endlela hi wexe.

Xiyimo a xi fani eka vavanuna na vavasati loko va nga ha ri na vahlekisani na hambi va ri na vahlekisani, a va ze va khomiwa ku fana.

I ku dyondzisana maendlelo ya swilo hi tindlela to hambanahambana hi ku tiva ku u nga dlaya ximanga ya tindlela to tala.

Ha ti humesa, hi ya tindhawini ta kahle, hi ya dya swakudya swo ka swi nga swekiwangi emutini, hi tlhela hi tiphina hi ku tlanga mitlangu yo hambanahambana.

Ina hikuva i siku ra nkoka eka wena. I siku ro fana na rona u te emisaveni. Swi kahle ku ri tlangela u tiphina u va kahle.

Swi pfuna ku tiva na ku va na mhaka ya ku swilo vanhu van'wanyana ku ya hi ndhavuko ya vona va swi endlisa ku yini.

Hi loko na wena u va kombisa ku ku xixima swi endlisiwa ku yini. U nga va kombisa ku kula kahle swi endlisa ku yini.

hi ku vona ka mina a ku na leswi swi pfunaka swona. Hikuva hambi munhu a yile na ku va a nga yangi, leswi a nga endlisiwa swona na leswi a hleketisaka swona swi nga ha va swin'we.

Hikuva na vona va ta kula va ya va na mimiti ya vona, va fanele ku tirha mintirho leyi va nga pfunanga hi munhu.

Timfanelo ti mfanelo ta wena. Ku nghenisa n'wana xikolo, ku endla leswaku n'wana u etlela a dyile. Na ku endla leswaku n'wana a kula a ri kahle a tlhela a va munhu lonene.

Ku ku va na swakudya ku rhambiwa maxaka, ku tlhela ku tlangeriwa a xaveriwa na mpahla yintshwa endleriwa na ndhawu yo etlela ya yena, leyi a nga ta fikela ka yona.

A ni kombela ku khomeriwa hi leswi ni nga ku endlela hikuva i munghana wa mina lonkulu. Siku ra wena ra ku velekiwa i ra nkoka eka wena, a ku na ku ni nga tshuka ni ri rivele ni nga ri tsundzuki. Ku lo va na swin'wana swi nga nghenelela, a ni kombela ku khomeriwa.

I muhlayisi wa vona. Munhu loyi a tshamaka na vona a va hlayisaka emutini, hi yena a nga na timfanelo ta ku dyondzisa ku sweka swilo leswiwa ku yini loko swi te yini.

Swi kahle. Hikuva tindzimi leti nga kona hinkwato laha South Afrika a pfumeleriwa tanihi ma South Afrika ku ti tiva hi tlhela hi ti tirhisa hi vulavurisana tanihi xi hina.

Ni nga lava ntirho wo dlaya homu hikuva na ti tiva hi ku dlaya homu ku a ni kahle, ni nghozi ngopfu.

I ku landzelerisa leswi va byeriwaka swona na ku vutisa loko xilo va nga xi tivi.

Ni nga titwa kahle. Ku ya a swi fositeriwi munhu nakona swi ya hi ku titwela hikuva xiyimo xa kona ha xona xa ntolovelo kumbe hanyelo ra kona a hi rona ra ntolovelo.

Yena hikuva mitirho ya le kaya na yona a yi tiki ku ringana. Yin'wani yi lava matimba kambe ku na yin'wanyani yi lava mbilu, yin'wani yi lava miehleketo. Yi hambanile.

Va ti tsona swakudya eka masiku yo karhi va ze va ya dya hi siku leri nga vekiwa.

Ri vula leswaku aAfrika-Dzonga ku na tinxaka to tala to hambanahambana.

U fanele a va a ri na vanhu lava sirhelelaka ndhawu liya ku ya hi swa xintu, na vanhu lava sirhelelaka ndhawu liya ku ya hi swa nyama. Na ndhawu ya kona yi va yi ri le ya kahle yo sirheleleka ku ya hi vuhlayiseki.

Ni nga n'wi byela, ku ya hi leswi hi swi endlisiwaka swona. Kambe ni karhi ni nonoka ni tlhela ni vuyelela.

A ku lulamanga. Hi mhaka ku na hina matsonga loko hi la ta tiva mbulavulo wa vona a hi ti byeli ku wa tika.

A ni ta ku n'wananga, loko u ze u va n'wanuna a wa ha fanelanga u languta ndzhaku. Vanhu hinkwavo va fanele va langutela ka wena ku u ta kona u ta ku endla swilo swi humelela. U fanele u tiya, u tlhela u nga vi munhu loyi a nyenyelaka.

I ku endla leswaku vanhu hinkwavo emutini va hlonipha no landzelela ndhavuko naswona, va tlhela va kurisiwa hi ndlela ya kahle.

Loko ku va munhu a byeriwa ku lexi a nge swi koti hikuva a nga wa rimbewu ro karhi. Lexi a xi dyiwi yi va ka mani, tindhawu leti a ti yiwi hi vavasati, leswi a swi endliwi hi vavanuna swi endla hi vavasati. Ku hambanisa rimbewu na ku hambanisa ka tindhawu.

I ku khensa kumbe ku ti kombisa vumunhu a ka lava i ya ku i ya lovola kona. Na ku swi endla leswaku vuxaka bya n'wina byi tiya, na ku komba laha i ya ku i ya lovola ka vona leswaku i va vona va ri vanhu. Na ku va khensa.

Ni ni ambala swa ndhavuko wun'wanyani hikuva ni la ku twa ku vona va twa yini kumbe va titwa njhani na ku vona ku na langutekisa ku yini.

Vavanuna va nga ambala tinjhovo ni timphaxani hi loko vavasati va ambala tinguvu swibelani na masandhazi.

A va tekeli enhlokweni mhaka leyi hi ku vantshwa va sweswi ku hava na wun'we loyi ambalaka swilo swo fana na tinjhovo kumbe tona timphaxana.

Ni vona swi nga ri na nkoka ngopfungopfu loko ku nga ri na vuxaka kumbe vudyelwana a swi na nkoka hikuva u nge pfuki i tirhe nchumu hi swona.

Vana va rhandza ku ambala swiambalo swa manguva lawa swa ndhavuko a swi tekeriwi nhlokweni ngopfu hi vana.

Hi nkarhi wolowo ni vona swi nga ri na nkoka ni vona swi nga ri na nkoka hi nkarhi wolowo hikuva i va a ha ri munhu loyi a nga feriwa.

ni nga va tsundzuxa ku a swi ri kahle ku tlhela va nghenela hikuva ngopfungopfu loko munhu wa kona malembe a ha ri na malembe lamatsongo.

Ina, a ni ta swi endla hikuva yena u hava vatswari nakona i munghana wa mina tanihi munghana a ni ta endla leswi a ni fane ni swi endla.

I ku tiva laha munhu a humaka kona timintsu ta yena ku ri i ta hi kwihi naswona i wa mani.

Ma na nkoka tanihi ku munhu wun'wani na wun'wani swa laveka kumbe naswona swi na nkoka ku tiva ku i huma kwini mavito lama ma byela munhu ku i ta a huma kwini.

Hi laha munhu a ta ka a huma hi kona i nsinya wa muti leswi wu nga akekisa xiswona.

ni nga ku hi laha Vatsonga va taku va suka kona.

Ni nga n'wi byela ku loko i ri munhu u fane u tiva ku u yime kwihi naswona loko i ri munhu wa kahle u fane u va Mukreste loko u ri Mukreste u hanya vutomi lebyi byi nga heriki naswona a va hanyi hi ku chava.

Byi tile na majuda byi tile na majuda a fika va joyinisa vanhu vantima.

A hi yona ku pfumela ka munhu eka Vukreste a swi ngheni helo swi katsa vuhlonga a ni yimi na yona mhaka leyi a hi yona.

Vukreste na na ndhavuko swi nge hanyi swin'we hikuva swilo swo tala swa ndhavuko swa holovisana na xikreste a swi pfumeleliwi hi xikreste.

Vanhu vo tala va tirhisa yona bibele ku hanya nhlonipho lowu va nga na wona wu suka kona ebibeleni ku tshemba ni ku tshembeka.

I ku kula laha munhu a taka a huma hi kona ku ri kona ku tshembiwa yini munhu i suka na swilo ehansi.

Ni nga n'wi tsundzuxa leswaku a hatli a pfumela eka Vukreste a khuvuriwa kumbe ku amukela hosi.

Ripfumelo ra vakokwana ri pfumela ngopfu ka lava va hundzeke emisaveni naswona ku endliwa ngopfu ku mphahlo.

Ndza pfumela hikuva khale loko na ha kula a swi tirha a swi languteka swi tirha tanihileswi swilo a swi endlisiwa swona laha ni tshamaka .

Swi vitaniwa tanihi matimba ya ya ve le hansi valungu va ri i black magic.

Ina, ni ehleketa ku va na wona hikuva emikarhini yo tala loko hi tlela hava lorha va kha va hi tisela swo karhi leswi minkama yin'wani hi swi vonaku swi humelela.

Eka mikarhi ya sweswi hi fane hi hlayisa ndhavuko wa hina hi hleketelela na leswi swilo khale a swi endlisiwa swona hi yisa emahlweni hi nga jiki hi endla leswi hina hi lavaku swona leswi swi sandzaka ndhavuko.